Ee, o tla be a le phoso, nkabe a ntse a sa tla tirong e na ya setso gonne a sa je dijo tsa teng, fa o tla tirong o be o itse gore, o tsamaisana le sengwe le sengwe se se diragalang mo tirong, jaanong o ka se tle tirong mme oa sa je dijo tsa teng.

Mo Setswaneng, mosadi yo o nyetsweng sa ntse a apare khiba, a rwale tuku, mme ka Setswana fela sa rona, bakgarejaana a kgona go apara makgabe, mme a ntshe matsele. Banna bone ba apara phate.

Bogologolo, botlhogoputswa ke bone ba ne ba shaya bana maina, ba ba tlholegang mo lelapeng. Ngwana o ne a se fiwe leina kwa bookelong, jaaka go diriwa gompieno, e ne re fa ngwana a sena go bonwa a batla gae, fa a sena go latlha khujwana, a be a tlhabelwa podi, a fiwa leina.

Nna ke rata ledombolo ka malamogodu, ke di rata ka gore ke dijo tsa setso, mme ke rata mateng thata-thata. Go jewa morago ga phitlho gonne, ga nkake gwa jewa pele ga re hitlha moswi wa rona, pele ga re tswa dirapeng, tshwanetse re ye dirapeng re bowe re tlhape matsogo, go jewe.

Fa o ya ko bogosing, motho wa mme o tshwanetse go apara a sa ntsha mangwele, a sa ntsha le magetlha. Mme motho wa rre, o tshwanetse go apara baki, a rwale le hutshe, go bontsha tlhompo mo kgosing ya rona.

Ee, meaparo ya setso e ka aparwa ko meletlong e tswanang le di conference, gonne mo malatsing a nou, meaparo ya setso, e kgabisitswe ga e sa tlhole e tshwana le dikhiba tsa maloba, ke dikhiba tse dintle segompieno.

Mo setsong sa rona go apara khiba ya mmala o blue le mmala o brown, mme bogologolo go ne go aparwa makgabe mo setsong sa rona, mme fa dinakong tse ditla go fetogile, basadi ba apara dikhiba.

Bo ama dikgwebo le ikonomi thata gonne, badiri ba dikgwebo tsena ga ba kgone go bula mo mosong thata, mme ebile gape ga ba kgone go tswala letsatsi le phirimile, ba tshwanetse ba tswale nako e setse e le teng, mme se o se dira gore ba latlhegelwe ke letseno le nkabo ba le dirile fa nako e ya batho fa ba tjhaisa, mme ka gonne ba tshaba dikebekwa, ba tswanelwa ke gore ba tswale setse go bonala.

Mo metsesegaeng, batho ba teng ba busiwa ke kgosi, bogosi ke bone bo bo busang metsi e mentsi mo magaeng, ka jalo sengwe le sengwe, fa o se batla, fa o batla go dira sengwe tlamehile o ye go kopa ko kgosing, fa o batla go dira tiro, o ya go kopa ko kgosing.

Maitemogelo a ka, a ke sekeng ka lebala, ke gore ke ne ka tswa ka ya go iketla le ditsala tsaka ra ja braai, mme braai eo go ne go tseilwe nku yotlhe, le kolobe yotlhe, di tsentswe mo teng ga matšhini o dikologang, gote di a braai-wa, fa re fetsa rona re itshegela fela ka thipa, re ja.

Ke fa go ka dirwa meletlo e tshwanang le ya bo Heritage Day, mme go rutanwa ka dijo tse di fapaneng ka yone nako eo, go na le mongwe le mongwe o emetseng setso sa gagwe.